Mo setsong sa ko gae go ne go apariwa ditshega. Jaanong dilo di fetogile ga se gantsi o kopana le batho ba ba aparang diaparo tsa setso ebile, kgotsa ba apere ditshega. Gantsi mongwe le mongwe o no apara seo a se bonang e le sa setso ga sa apara seo e leng sa setso sa gagwe.

Ee moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e tlotlegang jaaka di-conference ka gonne, batho ba bangwe ba tlotla setso sa bona ebile ba bontsha batho gore ba motlotlo ka diaparo tseo di apariwang tsa setso sa bona. E fela ga se gantsi go apariwa diaparo tsa setso ko di-conference-eng ka gonne batho ba rata dilo tsa maemo a ko godimo.

Ke moaparo wa setso sa Mapedi ka ntlha ya gore, mosadi wa Mopedi ga gona gore a ka apara borokgwe e le gantsi, ga se gantsi o fitlhela ba apere marukgo. Mosadi tlamehile a apare sekete, kampo khibanyana ya gae, kampo roko ebe e telele e fete mangole, apare le tukunyana go bontsha tlhompho le magetla a khupetse.

Nnyaa 'a se tsona. Bana ba segompieno ba apara diaparo tse kgutshwane ka ntlha ya gore, ba mo stage-ing ga se gore diaparo tsa Sezulu, le tsa Sexhosa tsa setso ka ore ke tse kgutshwane ba bone tsona, ba dira seo ka gore ba rata ge mebele ya bone e tswetse ka ntle.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha ka mebala gore ke tsa setso se sefe ga di tshwane. Tse dingwe di dirisitswe ka matlalo a diphologolo, go tshwana le diaparo le dibaga tsa Sepedi o di bona ka di-color tse lesedi tse di fitlhang. Dibaga le diaparo tsa Sezulu dirisitswe ka matlalo a diphologolo, gantsi di-color tsa teng ke borawono le bosweu ga nnyane.

Fa mosadi a sena go nyalwa o tshwanetse go apara diaparo tse di khupetsang magetla, tse di ka petse le mangwele. O tshwanetse go apara tuku, o tshwanetse go apara se se khurupetsang magetla, mosadi ga a apare borukgu fa a nyetswe.

Meaparo ya Setswana, ya Bakgatla le Bakwena e diriwa ka dikobo, le dihempe le dikolo. E dirwa ke tlhagelelo ke maemo a bo nkoko kgotsa maemo a tlhogo.

E raya dikarolo tsa thuto tse thataro tse di lebaneng le bana. Boleng jo bo siameng go ikitsi le go itshupa, tlhaeletsano le go supa setso sa gago.

Ke di leba e le dilo tse pedi tse farologaneng ka gonne, diaparo tsa setso ke diaparo tse kgethegileng ebile ga di tshwane di mefuta-futa. Diaparo tsa fashion-e ya segompieno di mefuta-futa le tsone, e fela di tlhagelela ka tsela e sa siamang ga se gantsi di tlhagelela go tshwana le setso sa rena kampo diaparo tsa setso sa rena.